Ee, ndi vhona yo lugela muvhili wa muthu ngauri vhavha vhatshi kho ita nyonyoloso ya mihumbulo haningei khadzi inthanethe, zwezwi vha tshi kho vhona mitambo yo fhambananaho.

Vhathu kha inthanethe vha funesa u vhona bola, na dzi geimi dzedzi dzo fhambananaho dzo nonga dzi FIFA dzine vha dzi tamba na kha dzi laptop dzavho.

Hai athi thu ḓi wana ndi khou tamba dzi vidio games, dzi vidio games kanzhi dzi tambiwa nga vhathu vha tshinnani vhatukana vhasidzana asi kanzhi vha tshi ḓi wana vha tshi khou dzhenelela kha mitambo yo raloho.

Athina tshenzhemo ya mitambo ya dzi vidio games, ya khadzi inthanethe athi thu dzula nda ḓi wana ndi tshi khou i tamba kana u ḓi wana ndi tshi kho ḓi ita, ndi ḓi ḓi zwivhona hanefha kha vhaṅwe vha tshi khou i tamba.

Vha ya kha zwishumiswa zwono vhidzwa upfhi ndi dzi Betway kana dzi Hollywood kana dzi Bet sports vha dzhenelela mitambo heneyo hanefho.

Ndi vhona unga vhathu vha ṱuṱuwedzea u tamba mitambo ya kha dzi inthanethe, ngauri iya holela masheleni asina vhukono arali vho wina kha dzedzo dzi geimi dzine vha vha vha khou dzi tamba, dzo nonga dzi bola na miṅwe mitambo minzhi minzhi.

Musi ni tshi khou tamba mitambo kha inthanethe nivha ni tshi kho shumisa dzi data.

Hai zwone asi zwavhuḓi u komolela tshikirini nga ṅwambo wau tamba dzi geimi kha inthanethe, muthu utea uita atshi awedza maṱo ngauri zwi vhaisa maṱo tshiṅwe tshifhinga zwi ita uri na muhumbulo u nete u ṱavhanya.

Tshifhinga tshe havha hu tshi khou takadza vhukuma ndi tshi khou tamba dzi geimi kha dzi inthanethe, ndovha ndi khou dzi tamba kha dzi Hollywood ndi kho tamba dzedzi dzi geimi dza dzi bola dzi candy crush na dziṅwe dzi geimi dzo fhambananaho, dzone dziya nga vhukono.

Vha tamba mitambo minzhisa, u wana tshiṅwe tshifhinga vha kho tamba dzi uḽu tshiṅwe tshifhinga vha kho tamba mitambo yau imbelela ya zwifhingani zwa kale.

Kale ndi tshe muṱuku ndovha ndi tshi tamba mitambo yo nonga dzi uḽu, dzi bola dza makoṱi, midzumbamo na miṅwe mitambo minzhi.

Ndi mitambo yeneyi yo nonga dzi bola dza makoṱi, nadzi uḽu, dzi ndode ndi yone mitambo ine tshifhinga tshoṱhe ivha i kha ḓi tambiwa na nga mirafho ine ya khou ḓa yavho muṱuku.

Mitambo minzhi yo ḓala vhukuma muṱhogwa ndi muṅwe wa mutambo, fhedzi athi thu dzula nda ḓiwana ndi tshi khou i tamba inga ḓivha i mitambo ya tshikale or ina iṅwe nyambo ine yavha uri athi i ḓivhi kana ndi i ḓivha ngayo, hoyu athi u ḓivhi.

Muṱhogwa ndi muṅwe wa mutambo une athi thu dzula nda ḓi wana ndi tshi khou tamba, ubva vhuṱukuni hanga athina tshenzhemo nga hawo.

Musi ni tshi khou tamba ndode ndode mishumiswa zwine zwa tea uvha hone, ndi uri ni tamba no sedza makoleni mugaṱe waṋu arali wa wa une navha ni khou tamba ngawo, nivha noṱa ani tsha isa phanḓa ni lindela muṅwe futhi atshi ṱa na kona u tamba hafhu ngauralo ngauralo.

Kale zwiḽa rovha ri tshi vhudziwa ngaha zwiṱori zwa vho muzhou, kana ra vhudziwa ngadzi salungano fhedzi ndo no hangwa zwiṅwe zwa zwiṱori zwe ravha ri tshi vhudziwa nga hazwo.

Ndi luimbo luṅwe lune lwari naa ndi nyamuṱwa wo lala ndi nde ndi nde, iṅwi ni khou mbidzelani ndi nde ndi nde, khotsi yaṋu vhasa mupfhuni ndi nde ndi nde, vho phila mapiri mane ndi nde ndi nde, khezwi ni songo kho ndi nde ndi nde nda kho ninga seya na ndi nde ndi nde.

Rovha ri tshi vhudziwa nga dzingano nnzhi dza vhasidzana vhavhuḓi, vha vhaṱambaṱuwa nanga ha zwifuwo fhedzi dziṅwe dza dzingano ndo dzi hangwa, na ngauri ndi kale rovha ro dzi vhudziwa.

Athi thu dzula nda ḓi wana ndi tshi khou tamba bune kana ndi tshi khou vhona vhathu vha tshi khou tamba bune, arali huna ḽiṅwe dzina ḽono shumisa sa bune ndovha ndi tshi ḓo kona u ṱalutshedza arali ndovha ndi tshi zwiḓivha.

Mitambo ine ya kuvhanganya vhathu uri vhavhe fhethu nthihi, u wana hudzi ndode kana midzumbamelano kana miṅwe mitambo ine ungasi bule nga dzina.

A thithu ḓi wana ndi tshi khou tamba geimi i vhidzwaho uri pfhi soduku fhedzi yone ndi nga ndi a i humbula uri hu huna geimi fhedzi a thi tsha humbula uri i tamba nga nḓila ḓe, fhedzi mbuyelo ya hone ndi ya uri muthu a borolowe na vhaṅwe.

Geimi yo raloho a thithu dzula nda i tamba na luthihi a thina tshenzhemo nayo.

Ee, ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou tamba khadi musi ndi tshi kha ḓi vha ṅwana, ngoho iya takadza vhukuma hone ni tshi khou tamba ni tshi khou sielisana ni tshi fhufha ni tshi sielisana ni tshi khou imbelela na nyimbo dza hone.

Mitambo ya sialala yo ḓala vhukuma ngauri tshiṅwe tshifhinga u wana hu mitshino ya tshigombela tshiṅwe tshifhinga hu tshi khou tshiniwa madomba fhedzi nṋe ndo no ḓi wana ndi tshi khou tshina tshigombela.

Muravharavha nawo u wa takadza vhukuma fhedzi a u ṱoḓi muthu ane a vha ndenwe u takadza nga maanḓa musi ni tshi khou tamba ni vhanzhi.

U itela uri miṅwe mishumo i nga ḓivha i tshi kho ṱoḓa u ḓivha dzi hobi dzavho uri vhone vha takalela zwithu zwifhio nazwo ndi zwa ndeme ngauri tshiṅwe tshifhinga mishumo ine vhavha vha tshi kho i apuḽaya vha ya wana hu na miṅwe ya mitambo ine ya nga ḓi tambiwa ine ya vha hone kha CV yavho.

Ndi u dzhenelela kha mutambo wa dzi bola dzedzi dzine dzavha dzi kho tambiwa badani nga vhathu vhanzhi dzi bola dza makoti u wana hu tshi khou takadza vhukuma ro ḓala kana ri tshi khou tamba dzi uḽu.

U swika zwino a huna mutambo une nda vha ndi tshi khou tamba u ya nga ha zwine zwavha zwi tshi khou itea kana u ya nga ha miṅwaha, fhedzi u wana tshiṅwe tshifhinga ro dzula fhasi ri tshi khou tamba dzi ndode tshiṅwe tshifhinga ro vhidza na vhana ri tshi khou tamba dzi uḽu na dzi bola.

Ndi tama u dzhenelela mutambo ine yavha i kha dzi founu i no u wana u tshi khou tamba dzi geimi kana u tshi kho vhona vhathu vha tshi khou tshina kha dzi TikTok nazwo zwi wela kha uri muthu avhe a tshi khou ita muhumbulo wawe uri u vhe u khou vhuya musi o awela.

Ee, ndi vhona zwi zwa ndeme vhukuma uri mitambo nayo i anḓadzwe kha zwileludzi zwa vhudavhidzani uri muṅwe na muṅwe a kone u dzhenelela kana a kone u ḓivha nga ha uyo mutambo, ngauri hu na mitambo minzhi ine vhathu a vha i ḓivhi zwino ya vheiwa kha vhuleludzi ha vhudavhidzani zwivha zwo leluwa muṅwe na muṅwe uri a zwi ḓivhe.

Ndi nga anḓadza uri vhathu kha vha tambe bola na vhana dzine dzavha bola dza makoti kana bola ine muthu avha a kho to tamba kana ndode ngauri ndi zwone zwithu zwine zwa ita uri muhumbulo wa muthu u vhuye nahone a vhe muthu o takalaho, hezwi a tshi khou tamba na vhana a tshi khou fhufha fhufha na vhana zwi ita uri na mutakalo wa muthu u vhe munzhi zwi wela na kha dzi nyonyoloso.

Nga ngeno muvhunduni wa hashu kana shangoni ḽa hashu a hu thuvha na mutambo wa u vhona dzibere une ndo no u vhona a hu thuvha na mutambo we wa ḓisiwa wa dzibere.

Ee, zwi a thusa u fhaṱa ikonomi ya Afurika Tshipembe ngauri u wana na vhaholefhali vha tshi khou kona u dzhenelela mitambo yeneyo u sumbedza uri navho ndi vha vhuṱhogwa kha Afurika Tshipembe.

U ḓi wana ndi tshi khou guda dzinwe nyambo ndo no ḓi wana ndi tshi khou guda hone zwivha zwi zwavhuḓi vhukuma ende zwi a takadza ngauri ni vha ni khou ḓivha na nyambo dza maṅwe mashango.

Ee, dzibere nadzo dzi a nyanyula vhathu musi dzi tshi khou tamba huna vhathu vhane vha zwi takalela vhukuma vhaṅwe u wana vha tshi khou ita na u bvisa masheleni vha tshi khou betshe uri ifhio i ḓo wina ifhio a i nga vhoinwi vho vha vho takala vhukuma.

Ndi vhukonani vhunzhi vhe nda vhu fhaṱa nga nṱhani ha zwa mitambo ngauri u wana u tshi kho ita vhukonani na vhathu u sa vha ḓivhi ngauri ni takalela mutambo wonoyo muthihi.

Ndi vhona unga mutambo u ne wa ṱanganya vhathu vha Afrika Tshipembe ndi bola ngauri u wana vhathu vho ḓala midavhini vha tshi khou ṱalela vhaṅwe vhavha vha tshi khou ḓivhana haningei dzi bolani.

Ndi vhona u nga u sika dzi tournament ndi zwa ndeme vhukuma ngauri zwi ita uri vhatambi vhavhe vha tshi kho ḓivha na nga miṅwe mitambo haningei dzi bolani kana vhavhe vha tshi khou vhona na vhakoni vhane vha vha fhira zwi ita uri navho vhavhe vha tshi khou guda zwinwe zwithu.

Mutambo wa rugby ndi mutambo une a thi u tevheleleli athi ndi sokou vhona u tshi khou tamba fhedzi u tevhelela a thi u tevheleleli a thi ḓivhi na uri u tambisa hani fhedzi ndi ya kholwa uri vhane vha u tevhelela vha ya ḓiphiṋa vhukuma na u vhona.